Amadoda amadala kufuneka agcine impilontle yengqondo ngokwenza imisebenzi yentlalo efana nokunxulumana nabahlobo kunye nosapho, ukuthatha inkxaxheba kwizinto azithandayo ezifana nokwenza isitiya okanye ukwenza umsebenzi wobugcisa kunye nokwenza izinto zomzimba, ezifana nokuhamba okanye imidlalo ethambileyo. Ukongezelela, imisebenzi ezivuselela ingqondo eyingenelo.

Umsebenzi wokuzonwabisa ebiza kakhulu endiya kuyenza iyakuba kukuhamba kwihlabathi lonke. Ukuhamba kufuna imali kunye nexesha, kodwa yindlela efanelekileyo yokuphumla kunye nokuzonwabisa. Ukuhamba kukwavumela umntu ukuba afunde izinto ezintsha kunye neendawo ezintsha, kwaye adibane nabantu abatsha.

Ngaba abantwana bakho bafuna indlela yokonwaba, ukwakha ubuhlobo kwaye bafumane ukomelela? Sazisa iqela elitsha lombhoxo lolutsha apha eMonti. Sonke simalunga nokuba nexesha elimnandi ebaleni logama siphuhlisa ukusebenzisana kweqela, ubuchule bezemidlalo kunye nezakhono zombhoxo. Nokuba ungumqali opheleleyo okanye sele unamava ombhoxo, sinendawo yakho.

Ukuphuma kwesikolo ndichitha ixesha nabahlobo bam. Senza umsebenzi wethu wasekhaya, emva koko sincokole ngazo zonke iintlobo zezinto. Sicwangcia izinto kwaye siyahleka kwaye sibelana ngeengcinga, amabali kunye neenkumbulo ezimnandi.

Ndingafaka uArdie Savea ovela eNew Zealand ukuba athathe indawo kaJordan Hendrikse osuka eMzantsi Afrika ngenxa nje yoqeqesho olwaziwayo lweqela laseNew Zealand. Kwaye ndiyakholelwa ukuba ukongeza umdlali omtsha weNew Zealand kuza kunceda iqela.

Ndingazisa umthetho omtsha kwibhola ekhatywayo ukohlwaya unoozinti ngokuchitha ixesha. Ukuba unozinti uphethe ibhola ngaphezulu kwemizuzwana eli-ten, elinye iqela liya kunikwa isohlwayo esinokukhatyelwa ezipalini.

Ngokoluvo lwam uMzantsi Afrika wenze umsebenzi omangalisayo wokusingatha indebe yehlabathi yeFIFA ka-twenty ten. Imibhiyozo kuwo onke amaphondo nakwihlabathi jikelele yayisonwabisa kwaye ithandeka ukuyibona. Ihlabathi liye lawububona uMzantsi Afrika kunye neenkcubeko zawo nokwahluka kwawo, nto leyo eyayikhethekile kakhulu.

Ndingumdlali webhola ekhatywayo olungileyo kuba ndinezakhono, ndifunde izakhono ezisisiseko kwasekuqaleni ebomini. Kwaye ndiyakholelwa ukuba ndingangumdlali obalaseleyo webhola ekhatywayo.